Vavanuna va rhandza ku ti tlilina ngopfu andzeni. Va ri , vona va ta va ta va ni matimba. Ene vavanuna i tinhloko ta le makaya hi kula na hina hi swi tiva swa ku a yi swi laveka va hloniphiwa, vona va tirha ngopfu ene leswi a hi swona. Sweswi minkama wa sweswi hinkwenu ha ringana.

E amakaya la la lawa ka a nga na rirhandzu, vanhu lavanyingi va kumeka na va vabya hi ti nqhondo. A va ha hanyi kahle, ene a va ha swi koti vanhu van'wana ku tshama ni vanhu van'wani. Munhu u ta n'wi kuma se a tshame yexe kule ni vanhu van'wana. Hikuva a chava tinkingha ta le kaya ka yena, a qabanga swa ku maybe va n'wi vona ende a swi tano, a swi tano. Vanhu va qhina se va hlanya hi mhaka ya ku kala rirhandzu.

Khutaza hikusa, vanhu van'wani a va swi koti swa ku va vulavula na vanhu. So loko ko va ni munhu wa ku a a qachiwe a a endla ntirho wa yena hi hi ku pfuna vanhu swi antswa ngopfu, swi antswa ngopfu. Hikuva munhu a train-niwile swa ku a ta ku ta ku endla u feel-a kahle. Na swi khutaza ngopfu ni khutaza ngopfu.

Hlayisekile maendlelo lawa hikusa vanhu va ku dyuhariseka va tshama na van'wana va ku dyuhariseka. Va ta va ta va ta tshamiseka kahle, ku za va tshama va control-iwa hi vanhu va ku va dyondzisiwile ku teka kahle vanhu lava.

Nyanga ta ndhavuko a ti kahle hikuza hambi mavabyi ti nga wa voni a ti nge ku byeli, ti ta ku nyika mimirhi u ya fa u nga pfunekanga. So a ni swi seketeli, a ni swi seketeli.

Vavanuna va va nyingi va va tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha hikusa va lava vavasati a va swi koti ku ti khoma.

emugangeni wa ka hina, vanhu va ku vutsoniwa va hloniphiwa. Va hloniphiwa ngopfu. A va khomiwi ingaku i swimpunta kumbe njhani, ha va hlonipha.

A mfumo wu nga va nyiketa mali, leswaku wa swi kota ku sungula ma-business na vona mantsongo kumbe lamakulu loko ma ta kula. Swa ku va ta xavisa leswi vulaka ku swi xavisa va run-a mabisinesi va nga tirhi ku vava, vanhu va ku vutsoniwa.

Leswi swi pfuna ngopfu swihangalasamahungu swi pfuna ngopfu hikuza swilo a swa ha hluphi swona, a swa ha hluphi swilo swa ha hluphi ngopfu, hambi munhu wa le kule wa swi kota ku vona swilo swa hina leswi swi xavisaka. A swa ha lavi swa ku u ze u ya yima xitaratini ku vonisa swa ku xavisa yini.

Ku na department-i ya ka government-i leyi pfunaka vanhu hi tindhambi yi va nyika mali ya subsidy ya ku a pfuxa muti wa yena loko wu wile mhaka ya ndhambi. Se ku va ni ti-NGO na ti-NPO ti volunter-yaku ku pfuna munhu for temporal-i ti nyika ndhawu ya ku etlela, a fana ni vanhu van'wani. Se kuna department-i ya ya flood response, yi fikaka same time.

swi fanele swi phamela vana swakudya swa kahle swa balance diet ya kahle, swa ku vanhu vana hi nga va dyisi swakudya swa ku fana hinkwawu masiku. Loko va ta dya ti hi Mvhulu, hi Ravumbirhi swi lava va ta dya khavichi, hi Ravunharhu wa swi vona i balanse. Ya ya improve xa tirha ngopfu xikolo xi kahle ngopfu. Xi kahle.

Va pfuneka ngopfu ku ya etintshaveni va pfuneka ngopfu hikusa loko va tintshava swa fana na swa ku va jima, va va na matimba, milenge ni minsiha ya luleka a ngati swi kota ku tsutsuma kahle mzimbeni wa vona .

Leswi vangaka ku dlayiwa vavasati na vana, i swa ku minkama yin'wana u nga kuma swa ku vavanuna va wundla vana va ka va a va va vona. Se loko va swi kuma swa ku nkama hinkwavo a va wundla vana swa ku a va vona, se hi koho va kumaka swa ku va dlaya vavasati hi anger ya yi kulu. Leswi swin'wana hileswaku vavasati u kuma swa ku a va na matimba ya ku ti lwela, se vavalula vavanuna va teka advantage loko kuma swa ku wansati a endle xihoxonyana xa xintsongo, wanuna a kuma advantage u ku kuma swa ku a nga n'wi dlaya mara a n'wi dlaya hi mistake.

hoxi xandla ku biha, ka ku biha ka miri ka vana lavatsongo a vu hoxi xandla.

Swa ku ku nga tali tilayeni etitliniki swi laveka a mfumo yi endla titliliniki ta tinyingi kumbe tliliniki i tirha twenty-four ya ya ma-hour hi siku. Yi nga pfariwi a tliliniki ene tliliniki ti va ti tinyingi futhi munhu a va na .

chukela a ri lunga a ri lunghanga ngopfu. Muxaka wa one, i suka na laha ngatini laha ri nga se vonaka. Minkama yin'wani u ta sungula hi ku va na swilondzalondza swa swintsongo. I muxaka wa two. suka se rili ri kulu munhu u kuma swa ku na xilondza se i xikulu swi laveka va tsema ku loko xilondza xi ri enengeni, swi laveka swa ku va tsema nenge.

swa ku vanhu va ku tsoneka va veka va va landza hi mathekisi wa mfumo va va yisa titliniki kumbe va pfunela tindlwini ta vona. Va nga zi va va xanisa ngopfu. Loko ku fike date ya ku landza tiphilisi swi laveka va va ya ku va pfunela kona tindlwini ta vona, va ta pfuneka.

Laveka swa ku mfumo yi xava timovha ta ku lwa ni mindzilo, ta tinyingi futhi va va va ya ka va faka maphayiphi ya ku famba mati, ya ku rindzela swa ku loko ku ta sungula ti andzilo va swi kota ku tima ene va zama swa ku ndhawu ni ndhawu i va na ti-station swa vanhu va ku tirha hi ti hi ndzilo.

Sangoma i munhu loyi nga thwasa a laphaka vanhu hi mirhi. Then nyanga i munhu loyi a nga thwasa na yena, a tlhela thwasisaku, a lapha hi mirhi ya ndhavuko.

Private, swilo hinkwaswo swi swi ta yi nkarhi, a swi na ma-delay swi fika kahle, ni treatment ya kona yi kahle hikuza u suka u hakerile. A public-i, i swilo swa mahala swa mfumo. So a swi nge fani. Private yi ta tshama u famba phambeni ku tlula a public.

Leswi leswi pfunaka vana swa ku va dyondza hi swakudya leswaku swi na ti-vitamin, swakudya swa ku tisa vutomi, na ti-carbohydrates, ni chukela swi nyiketa na matimba.

Swivangelo swa ndzilo wa tindhawu swa ku a ti a ti na vanhu ngopfu. Hi swa ku munhu ka man'wani a a lahla a axiqamu a xiqamu loko a heta ku dzaha. A khohlwa ku xitima. Se loko a fambile nivusiku xi pfurha xi sungula ndzilo lowu kulu. Ene a ku na munhu wa ku tima nkarhi wolowo. Hiswona swi vangelaka ndzilo. Nkarhi wun'wana i ti-friction ti khosaka ndzilo.

Swa rihanyo etindhawini tale makaya, a ti ringananga kahle hikuza swilo swin'wana a swi kona. Swilo swin'wana a swi fikanga van'wani vadokodela a va endli tisejari. So swa choda. Ka van'wani va ku byela swa ku mirhi a yi kona yi kumekaka kule le Pitori Swin'wana a swi lapheki swi laveka swa ya liphiwa kule Pitori.

Tindhawu ta tinyingi loko va ti designer sweswi va sungula ku faka a tindlela ta vanhu va ku famba na hi mavhilwa hikusa switepisi ya va swi koti vhele ku nghena hi swona etindhawini ta ti so .

Vanhu va ku va na vaswitsoniwa swi laveka va treat-iwa ku fana na vanhu va ku famba hi milenge. Futhi vona swi laveka va va treat-a kahle. Swi laveka va va nyiketa, va va rhangisa phambili kahle kahle.

E u fanele u u quarantine-a loko u hlangana na swona u ti sivelela u ti sivilela ka mavabyi man'wani swo swi kahle swaku u ti quarantine-a loko u hlangana na swo ni pfumelana na yona xitetimenti lexi.

Lexi xi nga endliwaka ku antswisa tshamiseka wa timali ka vanhu lava nga na vutsoniwa ematikoxikaya hileswaku government i nghenelela i nyiketa vanhu timali lava nga tsoniwa i va nyiketa ti-three seventy ni timali leswaku a va tirhi.

Ni nga va byela vatswari ni vadyondzisi swa ku ku laveka i a point-a i i i chuza munhu wun'we a va first aid-a loko a ri first aid-a hi yehe loyi a ta pfuna ku vana lava loko va vavisekile se ka lava va ku va ku swa ku a va na swakudya ni nga vulavula na vatswali ni vadyondzisi swa ku lava vana va nga na swa swakudya swa swinyingi hi kombela donation va nga yi donetela mara a hi nge a hi nge vabyeli swaku swakudya leswi swi ya ka va mani mani ka va byela swaku swi ta nyiketiwa lava lava va kaleke mara swa ku i va mani mavito a ni nge va kombi.

Vana lava nga tsoniwa etindhawini ta le makaya va fikelela dyondzo mara swi va swo tika swa ku va yi kuma u kuma swa ku xikolo xa vona xi kule ene xin'we hinkwavo swi laveka swa ku va ya ko laya ene xa durha a xa mahala va tshama laya a va vuyi makaya va ta vuya loko ku pfala swikolo kan'we swo swa tika mara va fikelela dyondzo.

A ku tikuma u n'wile mirhi yo va yi nga ri yona nkarhi wo leha a nga ku vabyisa mirhi leyi yi nga ku vabyisa hikusa u kuma swa ku a wu vabyi maphilisi lawa loku ma nghenile muzimbeni wa wena ma fika ma lwa na masocha ya muzimba a ku lwa ni mavabyi lawa kuma swa ku mavabyi lawa a ma kona se ma piece ma ga ma dya muzimba wa wena u ti gama se u vabyiwa hi xoho xifo lexo u zamaku ku lwa na xona u nga na xona.

Fanele a ti toloveta ku ya tliliniki ku ya kambela HIV e lembeni loko a ta ya kanharhu or kamune swi nga antswa ngopfu hi nyangha after tin'hweti ti tinharhu a swi laveka munhu a ya ku ya kambela tin'hweti tinharhu tin'hweti tinharhu munhu a kambela swa mi pfuna swa ku loko va ta yi kuma va ta hatla va yi lunghisa fast a a hatla a dya a mirhi ya .

Ni nga swi khoma kahle hi vu-professional a ni nge nga va teka ni va tshamisa hansi a nge vulavuli ngopfu a nge lwi na munhu.

Loko matiko ma kaya ma va no va ni titliliniki to ku pfula hi nkarhi hinkwawo a tiko la hina li nga va tiko la kahle la ku vanhu loko va vabya kumbe nivusiku kumbe nkama mu wa swi kota ku tsutsumela koho a ku nge he tali matliliniki swa ku loko nimixo loko lixa vanhu hinkwavo va tsutsumela ma tliliniki van'wani va fela tindleleni ku se swi laveka va rindza ri za rixa se loko ma tliliniki va pfula hi nkarhi hinkwawo vanhu va ta pfuneka ngopfu tiko ra hina ri ta cinca ene futhi ku ta va ni mintirho ya yi ya tinyingi ya manese hikusa va ta cincana.

A ku va na vanhu va ka va nga dyi xo karhi xikolweni xikolo xi tikeliwa ngopfu hikuza u ta swi tika ngopfungopfu hikuza u kuma swo phamele lava va dyaku lava va van'wani a wa ha swi tivi swa ku ta va phamela yini loko u va phamela leswi lavan'wani futhi kwalano va ri a va a va swi se swi lava ku xava swin'wani futhi loko u va nyika xinkwa lavan'wani va ri vo xinkwa a va xi dyi u landza huku va ri van'wani a va lavi huku a va yi dyi so swa tika swi swi dye mali ya yinyingi swa .

Ni nga ku loko no va wolowo wa wa ku fambisa or u tshama ka xitulu xa ni nga sungula ti-campaign ni tivisa vanhu swa ku na hina hi vanhu ni joyina ti-organisation ta ku pfuna vanhu va wu famba hi switulu swa ti-organisation ta ku dyondzisa vanhu swa ku yi na loko yi famba hi na hina hi vanhu ha yo va swiharhi swo yi nga twisa vusiwana mara hi vanhu.

miri wa ku kumeka yi hundzeliwe hi nkarhi ni nga tlhelela la ni nga wu xava kona ni wu tlhelisa ni fika ni va byela swaku ni ya pfula case ni pfula case leswaku loko ni fa ni dlayiwa hi yo mirhi leyi va swi tiva swaku ni dlayiwe hi yini.

Vafundhisi va xikolo a swi tiki ngopfu a mhaka leyi swi laveka mu yi nghenisa kahle mu va dyondzisa vana swa ku loko va yenja xilo xa ku ta humelela xilo xa ku tani ene nghozi ya ko hi leyi yi nga humelela se loko u lava swa ku leswi swi nga laveka u u jova kumbe u nwa maphilisi kumbe va ku fa ka nsimbi ya ku u nga vi na n'wana vana se va swi tiva swa ku xilo xa ku karhi xiko ma-TV ma vonisa hinkwaswo.

Mavabyi ya miehleketo a hlupha ku wa lapha so ma tirhisana ni mbilu loko u ta vabya hi miehleketo na wehe u swi tiva swa ku u vabya hi miehleketo swi ta ku ba mbilu ngopfu so ku laveka va tirhisa swo swidzidziharisi swi ta pfuna nyana.

Leswi ni nga swi enca swa ku vadyuhari emutini wa mehe vuhlayisekile va khomekile kahle hi ku enca leswi va swi lavaku hi nkarhi va wu lavaku hi wona.

Swakudya swi pfuna ngopfu mavabyi man'wani loko a wu kuma u nga dyanga loko u nga dyi kahle ma nga ku dlaya ni ku ku dlaya, se swakudya swi na ti swi na ti-vitamin swa pfuna swa ku a muzimba wa wehe ni masocha a muzimba ma lwa mavabyi man'wani so ku dya kahle swakudya swa kahle swi pfuna ngopfu.

journal swa pfuna kahle ku landzelerisa switandzhaku swa mirhi hikusa mirhi loko u ta yi dya hi nkarhi wa kona wu swi dya u dya kahle i i enca leswi swi lavekaka u swi enca a mzimbeni wa wena.

Vanhu va vanyingi va hanyaku matikoxikaya va tirhisa mimirhi ya le tigangeni yin'wani va tirhisa timintsu va endla hi ku yi cela hikusa a tindhawu ta ku ta ku ta ku kuma a mimiri ya valungu ta kala.

Hi ku hi ku languta ka mina a mali ya social grant a yi ringananga hikusa ikhonomi le ya swoswi se yiwile lava va nga hlupheka va hlupheka ngopfu no va va va nyiketa mali ya social grant, lava va nga ganya va ganya ngopfu so swilo swa durha a yi ringananga a swi helelanga gezi ra durha.

A ndhavuko ni khumba ngopfu ka rihanyo ra miehleketo i ku sa loko u nga kulisiwanga kahle kumbe la u humaku ko ku nga ri kahle hambi u lava ku hanya ku tihanyisa u lava ku ku hanyisiwa swa yala hikusa swi ta vuya swi tlhela swi ku landzelela laha u nga koho, mavabyi ya miehleketo a wu pfuneki kahle that's why vanhu va va teka va va pfalela loko va nga hanyanga kahle etinhlokweni va tshama voxe.

Ni nga mu byela swa ku munghana wa mina swi kahle swa ku u wa teka mirhi leyi ya ku hungula ku karhaleka hikusa swi ta swi ku hlanyisa loko u nga wa teki maphilisi lawa, ni mirhi leyi se ti pfuni na kwa lapheka u vhele u swi teka hikusa a swi dlayi kodwa swa hanyisa vanyingi va swi tekaka va hanya va kahle.

Eya matliliniki ta le matikoxikaya ti phakela vukokorheki bya kahle mara a byi byinwani u ti kuma ta ku a ti na mirhi ya kahle ya ku helela se ti ta zama swa ku xin'wana na xin'wana lexi u swi vabyaku va ku nyiketa ti-painkiller, swin'wana na swin'wana hambi u khomiwa hi mukhuhlwani kumbe i nhloko va ta ku nyiketa ti-painkiller hikusa a va na yona mirhi minwana lava nga na yona se va zama swa ku va phexaphexa lhaya na lhaya.

Loko a no va murhangeli wa xikolo leswi ni ta swi yencaku ku susumisa rihanyo ra kahle eka vadyondzi va mina a ni ta va dyondzisa hi ku dya swakudya swa kahle swa ku kala mafurha ngopfu ni ku balance-isa a diet ya vona leswaku a ni ta faka a mati tlilasi ni tlilasi, lin'wana na lin'wana li va na xigubu xa mati swa ku loko va ta heta mati lawa hi siku va ta ve na va winile ti-challenge tin'wana ni tin'wana hikusa mati ma kahle loko u ta va u phuza ngopfu.

Vanhu va chava leswaku va ta va addicted ka yoho maphilisi lawa mirhi leyi ya mavabyi ya miehleketo va chava ngopfu.

A tindhawu ta mitirho ku nga laveka ku qachiwa ka ti-first aider ku va ku munhu loyi a nga fundela a ku pfuna vanhu hi miehleketo a tindhawini ta mintirho se loko va mu qachile munhu loyi loko va vona ngaku a wu tirhi kahle swi koho leswi u swi ehleketaku va ku yisa ka yena munhu loyi.

A mirhi leyi talaka ku heleriwa hi xitoko hi mirhi leyi ya mavabyi lamakulu ya mavabyi lamakulu kuma se va ku rhumela swibedlhhlele swa le madorobeni mavabyi lamatsongo na woho leyi ya ku fana ni mukhuhlwani swa ku mun'wana na mun'wana ya mi nghenela ya hela xitoko.

Dementia hi mavabyi ma kulu ngopfu ma hluphaka ma khoma ngopfungopfu vanhu lavakulu se ku wa lapha swi hlupha ngopfu swi laveka munhu a dya maphilisi ku va na munhu a tirhaku a mi tirhelaku.